Ngauralo u thivhela u vhaisala ha mavu nga murahu ha musi hono kaṋiwa, ndi vhona unga u ṱavha zwimela zwa u fukedza ndi muhumbulo wavhuḓi, zwi thusa kha u tsireledza mavu kha u ṱahala ha mavu nau engedza pfhushi, u rembulusa zwimela zwi dovha zwa vha zwa vhuṱali zwi fhelisa malwadze na zwikhokhonono nau khwiṋisa u nona ha mavu. U engedza zwithu zwi tshilaho sa manyoro zwi thusa uri mavu a dzule e na mutakalo, nau nona nau tsireledza zwimelwa zwa dovha hafhu zwa thivhela u khwaṱha ha mavu, nau vhulunga tshivhumbeo tsha mavu.

Sa muhulwane wa muhasho wa zwa vhulimi kha ḽa Afrika Tshipembe, ndi vhona unga zwi ngavha khwiṋe kharali nda nga eletshedza vhunzhi kha rabulasi nda mugudisa uri u ṱanganyisa mitshelo yavhuḓi na isi yavhuḓi asi zwavhuḓi kha mitshelo ire yavhuḓi, unga mirero wa ṱamaṱisi u tshi amba u tshi ri ṱamaṱisi ḽithihi ḽinga tshikafhadza kana u tshinyi u tshinyala u tshinya maṱamaṱisi maṅwe kha phakhethe arali ḽihone nga ngomu, so u muḓivhadza vhunzhi nau mueletshedza vhunzhi nga ha mitshelo ndi vhona unga zwi ngavha khwiṋe.

Manyoro a ngavha one a khwiṋe u shumiswa u itela uri vhalimi vha kone u ṱavha zwimela zwo yaho ngau fhambanana uya ngau sielisana husina u awedza mavu, manyoro aya a ngavha manyoro a mupfhudze mupfudze wa khuhu manyoro maṅwe na maṅwe ane anga ita uri mutakalo wa mavu u dzule wo takala, nau itela uri zwimelwa zwi dzule zwi zwa pfhushi zwi ṱavhanye nau mela. Ndi ngazwo ndi tshi khou amba uri u itela uri mutakalo wa mavu u dzule wo takala nau itela uri vha kone u ṱavha zwimela ngau sielisana, u shumisa manyoro zwi ngavha yone nḓila yavhuḓi.

Arali nda ḓi wana ndo ṋekedzwa tshikhala tsha u lima ndi nga lima zwithu zwingaho zwikoli, mirambo, maṱamaṱisi, nḓuhu, dzi nyala, dzi green pepper, miroho ngauri ndi zwone zwine vhathu vha zwi ṱoḓesa vhutshiloni havho ndi zwone zwiḽiwa zwine vha zwi ḽa nga vhuḓalo, ndi zwone zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi ndi zwone zwiḽiwa zwine zwa vha na mbuyelo nnzhi zwithu zwingaho zwikoli asi hoṱhe hune vhathu vha zwi wana hone nga ndi vhona unga arali nda nga ṱavha zwone nda ṱavha mirambo nda ṱavha zwimelwa zwine vhathu vha konḓa zwa konḓa u wanala kha tshitshavha tsha vhathu zwi ngavha na mbuyelo nnzhi.

Miṅwe ya mitshelo ine nda vhona ungari ndi ya pfhushi, na uri iita uri muvhili u dzule wo takala ndi vhona unga ndi nga ṱavha mitshelo i ngaho maberegisi, maafukhada, ma maswiri, zwiṋeretshisi, mabambahosi, dzi ṋombelo, mango ngauri heyi ndi mitshelo ine nda i takalela ndi iṅwe ya mitshelo ine nda vhona ungari inga mpha pfhushi nnzhi, ya ngita na uri ndi vhe na mutakalo munzhi kha vhutshilo hanga.

Ndi vhona unga ndi nga dzhia ngeletshedzo dzoṱhe nga mbili, ndi nga to ṱavha yanga miapuḽa ndo shumisa mbeu ye nda tou renga nda dovha nda ṱavha thungo iṅwe ndi tshi khou shumisa mbeu ye nda tou ṋekedzwa, nda shumisa manyoro nda shumisa maḓi u sheledza uitela uri miapuḽa yanga i aluwe ngau ṱavhanya, nau itela uri ndi kone u vhona uri ndi ufhio muapuḽa une wa nga ṋea maapuḽa manzhi ngoralo nda ḓo kona u wana maapuḽa sa vhaṅwe.

Ee ndi vhona unga ndimo ya maswiri ia kona u mannḓafhadza ikonomi yashu ngauri.

Nṋe ndi vhona unga ndimo ya nḓirivhe aina vhuyedza kha vho ramabindu vhaṱuku, ngauri tshifhinga tshi tshi swika tsha uri nḓirivhe dzi kiwe or or.

Muthu atshi ṱavha muxe utea u ṱavha nga mbeu ya hone ya muxe, au sheledza hezwi wono ṱoṱomowa wono bva maluvha wa kona u phula dzi ḽaini kha mavu vha kone u ṱavha nga huthihi nga huthihi nga huthihi, wa sheledza u swikela muxe wawu utshi hula wa kona u ḽe u kiwa wa ḽea.

Khavhitshi dzi ṱavhiwa zwavhuḓi dzi hula zwavhuḓi kana u ṱavhiwa zwavhuḓi kha khalaṅwaha ya vhuṱabvula, izwi zwi ngavha mathomoni mafheloni a tshilimo na mathomoni a luṱabvula ngauri khavhishi dzi hula zwavhuḓi kha nga kha khalaṅwaha i ngaho yo fholaho nyana.

Khavhishi inga shumiswa sa tshisevho ine ya nga vha khavhishi yo to bikiwaho yo shelwa ṱamaṱisi na nyala, ya dovha ya nga shumiswa sa saḽadi ine ranga i tshetshelela ra shela kherotsi ra dovha ra shela mayonasi nga khayo.

Vha khwiṋe arali nda nga bva na khavhishi dzanga nga baki, nda ya nda ima fhethu hune nda ḓivha uri vhunzhi ha vhathu vha fhira ngao nda thoma u rengisa khavhishi idzo nga uri dzi si tshinyale dzi hayani kana dzi si fhelelwe nga tshifhinga dzo kiwa dzi sina mbadelo. Arali uyo muthu a fhedzisela atshi founa nga murahu ha musi ndono rengisa idzo khavhishi ndi ḓo tea u thoma nda ṱanganisa mbadelo, u nga murahu ha musi ndi sathu ka khavhishi idzo nda murengisela dzone.

Ee, vhuponi ha hashu ri a kona u u u alusa phonḓa hone ri dzi ṱavhiwa kha khalaṅwaha ya tshifhefho kana ya tshilimo.

Musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu, ri tea u vha na vhuṱanzi uri mbeu i ne ra kho i shumisa ndi ya vhuḓi nahone i ḓo bvela i ḓo mela zwavhuḓi. Ndi u gwa madindi ashu zwavhuḓi, ra manyoredza, ra masheledza, ra ṱavha nḓuhu dzashu u swikela tshifhinga tsha hone tshi tshi swika tsha uri ri kone u dzi tupula.

Zwine nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga hu nga vha maṱamaṱisi, mutshaini, khavhishi, maḓabula, dzi green pepper.

Zwe nda vhuya nda lingedza u ṱavha ndi maafukhada, khaedu yo vha uri mavu o vha o omesa a sa kho u wana maḓi manzhi nahone ho vha hu si tshifhinga tsha u hone tsha uri ndi ṱavhe ayo maafukhada.

Ee, vhurotho ho no itiwa hu ḓala grow hu vhe na mutakalo, nga uri grow hu ita uri muthu a vhe na mutakalo wavhuḓi, a vhe na nyaluso ya vhuḓi, i dovhe i khwaṱhise masole.

Mukapu ndi u takalelaho u u ḽa nga matsheloni ndi mukapu wa makhaha. Mukapu uyu ndi nga uri ndi mukapu u re na pfushi, mukapu uyu u nga to u rindelela wa shela swigiri wa vha zwo lingana uri u kone u ḽa mukapu uyu.

Ee, ndo no ḓi wana ndi kho u ḽa mukapu wa makhaha, mukapu wa vha mukapu u ḓifhesaho lune na ṋamusi ndi kha ḓi u funa, ndi kha ḓi ḽa wone matsheloni a ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Mukapu uyu ndi pfa u tshi nṋea pfushi ndi pfa u tshi nṋea maanḓa u tshi khwaṱhisa na masole anga a muvhili.

Ndi ḓivha uri makhaha a itiwa nga mavhele o fhambananaho na zwithu zwinzhi zwo fhambananaho nga ngomu.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi kho u lima grow kana u i tavha tsimuni ya hashu. Fhedziha na maga a hone naho ri sa a ḓivhi, fhedziha ndi nga takalela u guda zwinzhi nga khawo.

Ee, ndo no ḓi wana ndi kho u ḽa dzi Weetbix, ndo ḓo dzhia tshigeḓelo tshanga nda dzi shela nga ngomu, nda shela mafhi nda lindela mafhi a tshi dzhenelela khadzo uri dzi kone u vha vhupuṱepuṱe ndi kone u dzi ḽa zwavhuḓi.

Jungle oats ndi miṅwe ya mukapu i funeswaho kha ḽa Afurika Tshipembe, ndi tshi to u sedza zwavhuḓi ndi vhona u nga kha Jungle oats hu shumisiwa dzi oats dzo fhambananaho nga maanḓa dzo and dzo vhalaho nga maanḓa.

Mutshelo wa Kiwi ndi mutshelo u ne a si kanzhi u tshi wanala, ndi mutshelo u ḓifhaho, mutshelo wa pfushi. Ndi mutshelo u ne wa ḽa zwa nga ngomu na zwa nga nnḓa.

Ndi nga shumisa maapula kha u ita dzi pie u baka dzi khekhe, u baka zwikontsi, u ita dzi dzhusi.

Ndi vhona u nga juice kana tshikwatshi tsha maswiri, hu dzhiwa maswiri a hamuliwa dzhuzi yoṱhe i re nga ngomu. Ha sheliwa swigiri, ha sheliwa maḓi, zwa thivhiwa zwa dzula tshifhinga tshilapfu uri zwi kone u ṱangana zwavhuḓi.

Kha vhupo ha hashu mbudzi dzi shumiseswa kha u ita ṋama, fhedzi ndi vhona u nga ri zwi nga vha khwine arali vhathu vha tshi dzi fuwa kharali vha tshi kho u dzi fuwela u ita mafhi, nga uri mafhi a vho ḓura and a si kanzhi u tshi nga wana mafhi a mbudzi fhethu hune nda dzula hone.

Tshanduko ya kilima i ita uri vhathu vha konḓelwe nga u wana zwiḽiwa, i thithisa ḽifhasi ḽoṱhe nga uri i ita uri vhathu vha vhe vha kho u pfa nḓala.

Ndi vhona u nga u tshinyala ha vhuendi nga ṅwambo wa mutsho wo kalulaho zwi kwama hani tsireledzo, zwi kwama tsireledzo ya zwiḽiwa nga uri zwiḽiwa zwi vha zwi so ngo vha zwi so ngo tsireledzea naluthihi. Arali vhuendi uvho vhu kho u endedza zwiḽiwa, zwiḽiwa kharali zwi nga fhedzisela zwi tshi vho tshinyala, nga uri zwi ḓovha zwi sa a thu u swika kana zwi tshi kho u dzhia tshifhinga u swika.

U ḓi lugisela lwa tshifhinga tshilapfu, u ḓi u vhea manyoro, u vhea maḓi, u itela u vhea na dzi mbeu dza vhuḓi u itela u konḓelela tshanduko ya kilima.

U itela u langa khakhathi dza zwiḽiwa dzi tshimbilelanaho na kilima, ndi vhona u nga mushumo ndi dzedzo dza vhapo, ndi u kuvhanganya zwiḽiwa zwavhuḓi, ndi u shumisa zwiḽiwa zwavhuḓi na u vhea zwiḽiwa zwavhuḓi.

U ya nga dza zwiḽiwa nga tshifhinga tsha zwiito zwa kilima, zwi ita uri mitengo i gonye na u itela uri u swikelela ha zwiḽiwa zwi konḓe.

U sa tsireledza u sa tsireledzea ha zwiliwa zwi ṱuṱuwedzo zwo ṱuṱuwedzwa nga kilima, zwi ita uri mvelelo dza mutakalo dzi si vhe wavhuḓi. Dzi ita uri mvelelo dza mutakalo dzi si takale, dzi ita uri vhathu vha si takale kha tshitshavha.

U aluwa u sa wani pfushi nga fhethu ho kwameaho nga kilima, zwi u ita uri u vhe na dzangalelo ḽa u vha ḽa u ḓivha uri muthu wa pfushi u hani, zwi u ita uri u vhe na dzangalelo ḽa u tama vhaṅwe vho aluwaho vha vha tshi wana pfushi kha fhethu hu so ngo kwamiwaho nga tshanduko ya kilima.

Mutsiko uyu u ita uri malwadze a nane u gonya vhu nga vhathu vha sa ḓo vha vha tshi kho u wana zwiḽiwa zwa pfushi.

Zwiṱiritshi zwiṱiritshisi zwa mutakalo wa tshi zwi ne tshitshavha tsha nga zwi shumisa u fhungudza masiandoitwa a u ḓi fara a u ḓalelwa nga zwiḽiwa, ndi u shumisa zwiḽiwa nga nḓila yo fanelaho. Sa vhu nga vha tshi nga dzhia miroho vha i omisa, vha i vhetshela zwi zwifhinga zwikonḓaho, u fhirisa uri vha si ṱahalelwe nga zwiḽiwa.

Ndi vhona u nga ezwi zwi ita uri vhalimi vha si kone u lima zwavhuḓi na vharengi vha renge zwiḽiwa zwi tshi vho ḓura.

Hezwi zwi fhungudza pfushi kha zwimela zwa zwiḽiwa zwa ḓuvha na ḓuvha nga uri kiḽima i ḓisa u oma, i ḓisa a i ḓisi maḓi a ne a ḓo kona u sheledza zwilimwa. I to u ḓisa ḓuvha na u oma ha mavu, zwi ne zwa ita uri zwilimwa kana zwimelwa zwa zwiḽiwa zwi si kone u mela zwavhuḓi.

U thithisea ha kilima ndi vhona u nga ri zwi fhungudza u fhambana ha zwiḽiwa na u kwama ha pfushi nga uri, arali kilima yo thithisea izwi zwi amba uri zwiḽiwa zwi a kona u rengiswa nga nḓila i ne zwa rengisiwa ngayo sa ḓuvha liṅwe na liṅwe na uri zwi vha zwi tshi kha ḓi vha zwa pfushi.

Mvelelo dza pfushi dzine dza nga ḓitika nga zwiḽiwa zwi ṱanganyiswaho nga tshifhinga tsha vhuleme ha kilima, ndi vhona u nga ri ndi u to ri fha maanḓa musi ri tshi zwi ḽa, ndi u khwaṱhisa masole ashu uri ri kone u isa phanḓa naho kilima yo yo ḓa.

Ndi vhona u nga mbekanyamushumo dza pfushi dzi nga ṱuṱuwedza vhathu uri naho ndi hu tshifhinga tsha u tsireledzea ha zwiḽiwa vha ḓo vha na masole a vhuḓi, vha ḓo takala vha ḓo vha na mutakalo wavhuḓi arali vha isa phanḓa na u ḽa zwiḽiwa izwo.

Musi zwiṋoṋi zwono ṱhuvhiwa, mithenga i ya laṱiwa, kana ya shumiswa u ita zwiambaro.

U ṱhukhula khuhu zwi dzhia mithethe ine ya nga swika miṱanu, uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi u vhonala nga dzi phisisi dza hone dzine dza vha dzo tsheiwa, u sumbedza uri zwi oyo mushumo wo itiwa zwavhuḓi, nahone khuhu i vha yo fa tshoṱhe, i si tsha tshakaṱela.

Lukanda lu nga tou aneliwa ḓuvhani, u swikela lu tshi oma, lwa kono u vheiwa zwavhuḓi.

Nga murahu ha musi lukanda lu tshi bvisiwa, lu ṱanzwiwa, lwa anelwa ḓuvhani uri lu kone u oma zwavhuḓi, lwa kone u vheiwa.

U wana mufhiso wo teaho, ndi zwa ndeme nga u itela uri khuhu i songo ṋuruwa lukanda, i songo ṱavhanya yo ṋuluwa kana ya bikea, arali maḓi a tshi khou fhisesa.

Mafhi a vheiwa fhethu hu re na temperature yo fholaho yo linganelaho, uri a tshi sala a tshi swika makete, a vhe a tshe avhuḓi.

Mutakala u tea u vha wavhuḓi musi muthu a tshi khou ṱhavhiwa. I zwi zwi vha zwi khou itela uri a kone u vha na mannḓa manzhi, na masole a vhuḓi. Kana mutakalo wa wa wa zwifuwo vha khou itela uri vha kone u ḓivha uri tshifuwo hetshi tshine tsha khou ṱhavhiwa, tshi tshi ndi tshavhuḓi naa, nahone tsho swika tshifhinga tsha uri tshi ḽiwe naa.

Ee, ndi vhona unga i hone miraḓo i ne ya vha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda, kana mushumo wa makumba.

Hai, a huna nḓila dza u bvisa lukanda dza sialala, dzine ra dzi ḓivha.

Zwiṋoṋi hai, fhedzi dzi khuhu kana kholomo, ee.

Ndi vhona nḓila ya khwiṋe hu u shumisa lufhanga, miṱani hune nda dzula hone hu shumiswa dzi phanga u ṱhukhula khuhu.

Ee, ndi a ḓivha muthu ane ḓi tshilela, nga u rengisa makumba a zwifuwo.

Musi hu tshi bvisiwa lukanda lwa nngu, kana lwa mbudzi, hu thoma ha bvisiwa maveve a nga nnḓa, lwa ṱanzwiwa ha kona u sala lukanda lwone lune lwa vhuḓi.

Maitele a u hama, hu dzhiwa tshibaketana tshiṱuku, ha hamiwa mafhi, a sheliwa kha zwigubu a kona u vheiwa firidzhini uri a si tshinyale.

Ee, ndo no vhona, ndo no vhuya nda thuso u ṱhukhula khuhu, hone ndo vhona zwi zwa, zwi zwa ndeme uri ndi kone u ḓivha uri ndi i ṱhukhula gai, nda i farisa hani musi ndi tshi tendela malofha a tshi bva. Ndo vhona zwi zwo lenguluwa nga maanḓa, u fhirisa zwe nda vha ndo zwi lavhelela, nda ndo lavhelela musi ndi tshi ṱhukhula i nga sala i kha ḓi tshila, sa vhunga ndi songo ṱhukhula zwone zwavhuḓi, fhedziha zwo vha zwo leluwa.

Hai, musi hu tshi vhulaiwa zwifuwo ndi sendela kule, nga uri ndi na nyofho ya u vhona zwifuwo zwi tshi khou vhulaiwa.

Vhuponi ha hashu, musi hu tshi vhulawa zwifuwo, vha zwi ṱhukhula mukulo, vha zwi haṅgara kha muri, zwa sedza fhasi. Vha bvisa maveve oṱhe kha lukanda, vha i ṱanzwa ṋama, vha kone u tshetshelela.

Ṋama i ṱanzwiwa, ya fheyiwa zwavhuḓi, ya shumiswa kha sisiṱeme dza vhulimi hapo nga u ṋetshedza vhathu, kana ya to rengiswa.

Ndi u vha na vhuṱanzi uri zwishumiswa zwine wa khou zwi shumisa, zwo tsireledzea, na uri a huna vhana nga thungo.

Dziṅwe dza thaidzo dzine vha vhafuwi vha nga ṱangana nadzo, ndi uri musi vha tshi khou hama mafhi a bve a na tshika, u tshikafhala, a na zwitzhili. Kana tshifuwo tshine vha khou hama tshone, tsha vha tshi kha nndwa ya u hana u hamiwa.

U bva vhuṱukuni, a thi a thu u pfa hu tshi pfi hu na mbuyelo dza mutakalo dzine dza ḓa na u ṱhukhula khuhu. Fhedzi ndi a ḓivha uri arali khuhu yo sokou ḓi fela, zwi nga vha khakhathi, kharali wa i ṱhukhula wa ita tshisevho, nga uri a u ḓivhi zwo uri i vha yo fa nga mini.

Khaedu dzine vhalimi vha ṱangana nadzo nga tshifhinga tsha u vhulaya zwifuwo, dzine dza vha zwihulwane ndi vhona unga, ndi musi musi zwifuwo zwi tshi khou vhulawa, zwa ita uri vha si tsha kona u wana manyoro a ngaho mapfu mipfudze, na zwiṅwe. U itela vhulimi havho.

Khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo, ndi dza uri lukanda lu nga vha lu luhulu lune vha nga, vha nga dzhia tshifhinga tshilapfu uri vha bvise, na uri maveve a hone a vha o ṋambatela nga maanḓa.

Musi vha tshi khou hama, mafhi a hone a bva a matshena, nahone na musi vha tshi a thetshela vha zwi pfa uri mafhi a ya, a na mutakalo munzhi.

Mushumo u ngaho lufu, mutshato, kana dzi phathi khulwane.

Vhugudisi vhune ha ṱodea ndi wa uri, muthu u tea u shumisa thulusi dzawe nga nḓila yo fanelaho. U tea u ḓivha uri u vhulaiswa hani, nahone tshifuwo tshine tsha tea u vhulaiwa ndi tshifhio.

Vhutsila vhune ha ṱodea musi hu tshi ṱanzwiwa lukanda lwa tshi fulu zwavhuḓi, hu sina u tshinyadza lukanda lwatsho. Ndi u tou lu hwaya nga bulatsho kana nga lufhanga, u itela u bvisa maveve oṱhe, kha maḓi a vhuḓi a sinaho tshisibe.

Zwithu zwine zwa shumiswa u bvisa lukanda lwa zwifuwo, hu nga vha dzi phanga, na mabannga.

Zwishumiswa zwine zwa shumiswa u hama kha vhupo ha hashu, vhunzhi ha vhathu vha shumisa zwanḓa zwavho zwo kunaho, zwi vha tshi khou hamela ha kha zwibaketana, vha shululela kha dzi khavho, kana kha zwigubu.

Zwo fhambana, vhunga kha khuhu lukanda lwa khuhu lu tshi vha lwu lu sekene, u nga to huṱa nga mugayo, lwa bva. Ngeno lukanda lwa kholomo lu tshi ṱoḓa dzi phanga nnzhi, u bvisiwa ha maveve, u kunakisiwa lunzhi.

Zwa zwino, a hu tsha hamula vhathu, fhedzi hu vho, a vhu tsha hamuliwa fhedzi. Ho no vha na mitshini ine ya phurosesa mafhi aya, ya khonfema arali mafhi a vhuḓi kana a si a vhuḓi. Ya dovha ya kona u tshimbidza mafhi aya, i tshi khou mashela kha zwigubu. Zwigubu i zwo zwa dovha zwa tshimbidziwa kha mitshini, zwi tshi khou valiwa nga mutibo, a zwi fani na kale musi vhathu vho vha tshi to hamula, a ṋamba a nwiwa sa zwezwo.

Ee, zwi a anzela u itwa hune nda dzula hone. Zwi nga dzhia mithethe ya fifteen kana mithethe ya twenty, u ṱhukhula khuhu, wa i ṱhukhula mukulo, wa vha na vhuṱanzi uri khuhu yawe yo fa wa i shela maḓi o linganelaho, a fhisaho lwo linganelaho, wa ṱhuvha mathenga, wa u tshi fhedza u ṱhuvha mathenga, wa shela ya maṅwe maḓi futhi, wa ṱhuvhedzela aḽa mathenga. Wa dzhia mugayo wa huṱa lukanda, uri lukanda luya lwa yellow lune lwa vha lu hone lu bve. U bva afho wa i ṱanzwa hafhu, wa kona u i tshetshelela, wa bvisela thungo mala na khuhu, wa humulela mala thungo, thungo wa a ṱanzwa, wa kona u a ṱanganisa na khuhu zwo kuna.

U bveledziwa ha mafhi ndi zwa ndeme nga uri zwi ita uri, u bveledzwa ha mafhi ndi zwa ndeme nga uri zwi ita uri vhathu vha wane mafhi a re na pfushi. Vha kone u ṅwa zwavhuḓi, vha tshile zwavhuḓi.

Vha zwi dzhia vha zwi sephareitha, vha zwi vhea hu, vha zwi dzhenisa hune a huna dziṅwe zwifuwo. U bva hanefho vha zwi i sa fhethu ho khetheaho, hune vha ḓo kona u zwi ṱhavhela hone.